Go jala ditapole go tlhoka ditapole tse di latlhilweng kana nama gore a ditapole kana ya metsi go tlhokega metsi a mantsi le mmu o o siameng o itekanetseng, go jala panana gone go tlhokega sata mme fa go sokodise thata jalo gonne banana ke leungo le le golelang ka pelo a le tlhokomelesegile go tlhoka molemi a noseditse ebilane molemi a tlhokomelo dijalo tsa gagwe.

Go ya ka botlhale jwa me go jala tamati go tlhokega sata ya feng kana tsone diphate tse di mogare ga tamati, go tlhokega mo teng ga mmu ebile o nosetsa letsatsi le letsatsi, tamati gape leungo le le tsayang sebaka go iponagatse morago ga wa bona letlhare la teng le tlhoga.

Mo jalo wa rooibos o tlhoka mmu o edileng o omileng o ka tsaya ya gago ya rooibos kana yone peo wa e katela mo mmung wa e nosetsa matsatsi o tla bona letlhare rooibos le tlhogile mme wa a ka motšhini kana ka tsone diatla wa a omisa, wa a tlhatswa omisa gape ke ka moo a tsa siamela go ka dira kopi ya rooibos.

Boitekanelo tsa rooibos ke gore e siametse batho botlhe bana le bogole e itse go mo mmeleng ebile e kgona go lwantshana le malwetsi mo mmeleng.

Nngwe ya dikgwetlho tse ke di itseng e balemirui ba lebaganeng le one ke komelelo ya lefatshe le go tlhoka pula mme nka re ba ka rarabolola seno ka go itshenyetsa dipompo ko ba jadileng pele mme ba kgone go hira batho ba go ba noseletsa go kgweetsa dijalo tsa bone.

Dikgwetlho tse dikgolo tse balemirui ba maungo ba lebaganeng le tsone gantsi ke tsa go tlhoka pula komelelo ya lefatshe tlhwatlhwa e ko tlase pele le kwa di marakeng.

A ka dirisiwa gape go dira melemo kana tsona ditlhare tsa go fodisa makowa mo mmeleng ebile gape a ka dirisa mo dijo a ka dirisiwa mo diphaphateng, a ka dirisiwa le mo dinong tsa go tshwana le di-juice.

Ke maungo a go tshwana le ditamati dipanana le ke ka gore di golela ka pele ebile ga di ture thata jalo kwa dimarakeng tlhwatlhwa ya tsona e ko tlase ka moo di rekega thata ebile di na le dikotla.

Ke tamati le merogo le dipanana tse di botlhale gonne merogo yotlhe e na le dikotla ebile e thusa thata batho ba ba nang le matsapa a mmele kana one malwetsi.

Dithoro le mabele di botlhokwa thata mo gonne di dira dijo tse di jewang 'tsatsi le letsatsi ka go tshwana le bogobe, mabele, borotho le dijo tsotlhe tse di jewang mo lefatsheng.

Go tewa gore ke farming ya moweine, moweine o o dirisiwang go dira dinotsididi.

Go itirela tshingwana mo lelapeng ke tlhoka jarata e e siameng e e senang go tsenelelwa ka diphologolo go ka senya tshingwana ya me ke tlhoka metsi ke tlhoka dilo tsa go epa, ke tlhoka le dijalo tse ke sa di jalang.

Go thusa thata thata gonne rooibos e nwewa ke batho botlhe bana le bagolo se se dirang gore e sireletsa tikologo ka go thusa batho ka e nang le tsone tse di kgonang go lwantshana le tse dinamelong tse di sa siamang jaaka malwetse.

Ke mabele le rooibos, mabele a botlhokwa gonne a na le dikotla ebile a siamaletse kgotsa batho ba ba nang le dikoa mo mebeleng jaaka bana le bagolo fela jaaka rooibos e siameletse bana le bagolo ebilane o kgona go lwantshana le bolwetsi jwa madi le malwetsi a .

O tshwanetse go itse gore rooibos e tlhoka go jadiwa mo mmung o o omileng eng e tlhoka go nosetsa 'tsatsi le letsatsi gore e kgone go gola e siame.

Rooibos e siametse mmele ya batho ebile ke sejalo se se tlhomphegileng thata ebile se se melemo mo lefatsheng gonne se kgona go dira melelang ebile se kgone go dira .

Ka moso le moso e tsenang caffeine ka go tsenngwa mo teng ga le go ka tsenngwa mo teng ga .

Merogo matsatsing a go thuba thubiwa e ba ba dira se se bidiwang .

Morogo wa lephutsi morogo o bidiwang spinach gonne merogo e mebedi eo e monate ebile ena le dikotla e a jega e apega monate thata o kgona go e tlhakanya ka sengwe le sengwe se ona le sone ko lapeng.

E dira temothuo e nne botlhofo ka gonne o kgona go tlhomela tse di thusang go tshela maungo le a nosetsa go sa tlhoke go hira batho ba gelele metsi ka dikgamelo ka gonne mebeleng ya bone.

A ka kgona go sa tshwane gonne a tsa jalwa mo mmung on le esi ebile a sa tlhokomelwa le go godisiwa kd motho a le mongwe.

Thata mo boitekanelong jwa maphelo mo tlhogong ya gagwe gonne a na le dikotla ebilane a thusa thata ka golo segolobogolo mmele ya batho ba nang le makowa a ka tsenngwa mo dijong ka go dira di-smoothie a ka tsenngwa mo di-yought-eng ebile a ka tsenngwa le .

Nna le seabe se segolo ka go tshegetseng ikonomi ya Aforika Borwa go nne a fetiwa 'tsatsi le letsatsi tlhwatlhwa ya teng e se ko godimo se se raya gore a na le di-customer-a tse dintsi thata e leng bareki.